Ke ne ke itumetse thata, ke ne ke itumetse thata. Re ile ga fofela kwa Durban, ke tsama'a le bona ba losika la me, re tsamaya re lo iteka-teka gona kwa Ushaka Marine. Ka palama gape sefofane ke ya ko lefatsheng la Nigeria, ke tsama'a le ena moagisani wa ka, re ilo etela bona ba kwabo.

Ga ke tshabe go palama sefofane ka'ore ke kgale ke palama sefofane. Go monate'o palama sefofane, o ikutlwa okare o ko lefatsheng le lengwe fela ka ntlha tsatsi le ne ke simolola go palama sefofane, maikutlo a ka na le ko godimo thata, ke nagana tsona dikotsi tsa ko moyeng, dilo tse dintsi, fela ka phuthuloga, ka bona gore a gona sepe.

Mo loetong lwa ntlha, lwa boditšhaba-tšhaba, o goroga kwa boemela-fofaneng go sa le kgale, o nna le passport-o ya gago le ditokomane tsa gago tsa mosepele di siametse go tsena le go kala morwalo wa gago. O fete mo ditlhatlhobong tsa tshireletso le tsa bofaladi. Batla kgoro ya gago ya go tsamaya, mme o nne o lebile diboto tsa tshedimosetso ya sefofane gore o nne o ntse o le mo nakong pele ga o palama sefofane sa gago.

Dibese di na le mosola e le ruri. Batho ba yang mmerekong ba sebedisa dibese, bana ba sekolo ba tsenang sekolo kgole le gae ba sebedisa dibese. Ga o se na tšhel'te ya sefofane kgotsa o se na ee, mmotoro wa gago o ka itshebedisetsa dibese.

Dikarata tse di botlhale di ka senyega kgotsa tsa robega, mme tsa dira gore di seke tsa seka-seka sentle kgorelletso. Dikarata tse dingwe tse di botlhale, di-founu kgotsa le e leng ditshwaro tsa tshipi mo di-wallet, di ka kgorelletsa sebadi sa dikarata, tsa baka phoso ya dikarata tse dintsi.

Di dira gore go nne le maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka go nna mokaedi yo o botsalano le yo o ikanyegang. Go dira gore bapalami ba nne ba nne le kitso ebile ba phuthollogile le go dira gore ba ikutlwe ba le mo setšhabeng le gore ba babalesegile mo tseleng.

Fa go na le seteraeke, go diragala dikotsi di le dintsi, batho ba lemala, batho ba thuntsiwa, batho ba šapiwa, go diragala dilo tse botlhoko ele ruri. Ke ka moo ke gore babereki ga ba tshwanela go ya tirong fa go na le strike, ba tshwanetse go dula ko gae, ba itse gore ba phephile, eseng ba ye tirong ka seteraeke, a go tsamaege, go tloga go etsagala dilo tse sa siamang.

Dibese di tsamaya ka thulaganyo e e beilweng, o akaretsa le dintlha tse di rileng tsa nako go netefatsa gore ditirelo di golagana le ditsela tse dingwe le go tshegetsa bokgoni ka kakaretso le go tshwara nako.

Ee, ke ile ka siiwa ke bese. Tsatsi la teng ga kitla ka ya le tirong, ga ka tsoga ka nako. Ga ke tsoga, ke kry-a bese e ile ke tsatsi le ga nkitla ka le lebala leo, ga nkitla ka le lebala ka gonne e ne e le mathata.

Ee, e dula e diragala ka metlha le metlha. Bese ga di striker kgotsa ba protest-a, e nna mathata ka gonne a go tsamaege, babereki ga ba kgone le go ya tirong, e nna go slow, so e ya diragala ka makgetlho le makgetlho, batho ba pallwa k'o ya meberekong, batho ba eme kwa ko bus stop, di bus di sa fitlhe.

Ga gona kitlano e e lekaneng ya baagi go tshegetsa thulaganyo ya dipalangwa tsa dibese tsa botlhe tsa batho, tse batho ba ka di dirisang ka go .